Icebiso endakhe ndadibana nalo kwi-intanethi lelokuba xa umntu onentsholongwane ye-HIV, udinga ukuba atye isiqhamo esiyigalikhi kakhulu, rhoqo ngamalanga kwaye kuthiwa ukutya kwakhe kwegalikhi kumnika amandla, kumnika impilo entle elungileyo kwaye lilwisana nale ntsholongwane ngaphakathi kwakhe emzimbeni. Elo elo cebiso alinayo inyani. Isiqhamo igalikhi, ewe sona sinempilo entle emzimbeni womntu, kodwa ayisona siqhamo esiliyeza ukuba ze ndikwazi uba namandla lokuba lipholise intsholongwane eyi-HIV.

Ukuba khona kwezangoma safundiswa xa sikhulayo ukuba ngabantu abanesiphiwo sokupholisa, ngabantu abanesiphiwo sokukhanda amayeza besebenzisa imvelo nezityalo. Andikholelwa kwizangoma ngenxa yezinto esizibona bezenza nangenxa yezinto esibona benza abantu bazikholwe ngabo. Imisebenzi yabo ngamanye amaxesha ayipholisi ayizisi imiphumela abantu abayifunayo nemiphumela le bona bathembise abantu bokuba bayayenze. Umntu ugqibele ugqibela ekutheni uhamba equqa ezangomeni efuna impilo kanti utyiwa imali.